Boiphihlelo bo kgethehileng bo nolofatsa technology, empa bo hloka ho bokella data ka di-cookie. Sena se etsa hore o o se ke wa ikutlwa o sireletsehile ka sesebedisuwa sa hao.

Seyalemoya se re thusa ho fihlela baetsi ba bangata ba mmino. Ho fapana dipina tse ntjha le ho sibulla mefuta e fapaneng ya mmino le boitsebiso. Ho fa baetsi mmino nako le ho siboloha hore tsebisa ka ditaba tse fapaneng kae kapa kae le hore ke mang moetsi wa pina eo.

Nkgono ke a tseba hore ho thata ha mahlo a se a sa bone hantle jwalo ka pele. Mme le ho bala pampiri ya ditaba ho fetoha bothata, empa tseba keng mohala wa hao o ka o balla ditaba di-app. Ditaba di na le mokgwa wa ho bala ka lentswe le phahameng kapa ho sebedisa di-settings tsa mohala wa hao hore o balle ntho e nngwe le e nngwe e screening sa hao.

Ke nahana hore ho tsamaisa kapa ho rekisa ditaba tsa batho ho ka ba kotsi haeba ho etsa ka tsela e senang boitshwaro. Empa ho ka ba molemo haeba ho etswa ka sepheo sa nnete le hlompho jwalo ka bo raditaba ba nepahetseng.

Ke nahana hore ha wa loka ho ho sebedisa marangrang a Wi-Fi e ke sa wa batleng ho wa sebedisa, empa seo se ka nthusa ho boloka tjhelete.

Dipampiri ha di kenye tjhelete matsatsing ana hobane, batho ba ka kgona ho sebedisa mehala ya bona hore ba fumane ditaba ka pele le bonolo.

Motho eo ke mo latelang ho Tiktok, o atlehile haholo. O fumane tjhelete ka di-video tsa hae mme a kgona ho reka koloi. Le nna ke batla ho ba influencer. Ke batla ho beha ditaba hafetsa, ho ba le sepheho le ho sebetsa ka thata hore ke hohele balatedi.

Nna ke ne ke tla ikemela ho lefa mashome a mahlano a diranta ka kgwedi. Ho fumana ditaba tse nepahetseng le tse ntjha. Ke ne ke tla lefa ka tsela ya mobile money kapa ya karete ya bank-e hobane ditsela tseo ke tse bonolo ho nna.

Streaming ke ho shebella difilimi ka founu. Ke ho bula filimi ka internet ntle le ho e jarollla, o hloka internet e ntle, o kenya app ebe o shebella difilimi.

Ke a tseba hore le rata dipina tse itseng tseo le di tlwaetseng ho di mamela, empa kajeno ke tlo bapala mmino o fapaneng hobane mosebetsi ona ke wa batho bohle e seng wa rona fela. Re hloka hore mmino o thabise batho ba fapaneng, ba baholo ba banyenyane le baeti bohle. Ha re bapala mefutafuta ya mmino, motho e mong le o mong a ka fumana ntho eo a e ratang. Ka hoo, ke ne ke re re leke ho netefala hore ke mefuta yohle ya mmino le ho hlompha ketsahalo.

Ngwanaka ke a utlwa hore o rata ho ba sebini mme seo ke ntho e ntle hobane ho bontsha hore o na le talent-e. Empa sekolo se bohlokwa hobane se tla o thusa hore o tsebe ho ngola dipina hantle. O tsebe ho bala dikonteraka le ho utlwa dintho tse ngata tse ka o thusang ho atleha o le sebini. Ha o qeta sekolo, o tla ba sebini se bohlale se ikemetseng.

Ha ke utlwa taba, ke qala ka ho Ibatlisisisa ke sebedisitse mehlodi e tshepahalang jwalo ka di-website tsa ditaba tse tshepahalang. Kapa ke botsa batho ba tsebang hantle. Ha ke eso netefatse taba ha ke e phatlalatse hobane e ka baka pherekanyo kapa ho nyefola batho. Ke dumela hore ho bohlokwa ho etsa bonnete pele o bua kapa o arolelana taba internet-eng.

Ho nna se bohlokwa ke hore sibui se bue puo e ntle le ho hlahisa ditaba tse nepahetseng. Ke mametse kganya FM bekeng e fetileng, hobane ba ne ba bua Sesotho se hlwekileng. Ebile mananeo a matle dibohodi tse ke di ratang ke ntate Karabelo, Mofoka le Mme Mokoena.

Ha ke qeta ho reka data, ka fumana mmino wa heso inthaneteng ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo. E ile ya nhopotsa hae ya ntlosa bodutu mme ka ikutlwa ke le haufi le setso sa heso hape.

O lokela ho qala ka ho hlahloba hore na data e teng, kapa ha ya feela ebe o sheba hore mobile data e bolwetse founung. Ha ho sa sebetse ho o o ka tima founu motsotso o le mong ebe o bulela hape. Ha ntse ho sa sebetse, o ka ikopanya le company ya internet-e hore ba o thuse.